Va fanekele va vekeriwa e mali ya UIF va heta hi siku va va na na na na na na na package yo karhi swaku hi leyi leyi va fanekele va tirha ku ku ku fikelela ka yona if munhu i fanekele a rhwala five ya masaka hi siku loko a heta ku rhwala five ntirho wa yena a wu vi se wu helile if munhu i faneke a rhwala ten i faneke ni ka rhwala ten and then na over time ya vo yi fanekele yi va na limit and then swin'wana futhi va fanekele va kuma eswimbalo swa kahle swa ku sirheleleka va sirhelela eka swi swiharhi kumbe ti insects leti nga ko le mapurasini va tirhelaka kona va fanekele va mbarisiwa swa swimbalo swo swo va pfala swi va cover kahle va dya na swakudya swa swo aka miri swa swa ku aka miri.

Hikuva loko ku va na ndhambi misava ya tsakama yi va na mati ya ku tala and then loko yi va na mati ya ku tala swimilana a swa ha koti ku mila hi mhaka mati lama ma va ka ma tele and then tindhambi tin'wani loko ko swilo swo fana na vo swifaki loko ti ta ti ba swifaki swi tshoveka swi onhaka loko emasin'wini u kuma u byarile yo tsuvula ndhambiloko mati ma tele swimilana swi ku na swimilana swin'wana a swi lavi mati ya ku tala loko swi kuma mati ya ku tala swo fa a ku ngheneki ku va ku ri madaka loko u nghena wo boqomela like yo ndhambi shame yo hayi ya onha yo .

Van'wanyani va siveriwa hi hi vakokwana vo manana loko hi kula emakaya ku rimiwa n'wana lontsongo loko a sungula ku tlhariha va mu yisa masin'wini a ya a ya rima a dyondza a kula a tiva swa ku rimiwa hi ndlela leyi ku byariwa hi ndlela leyi van'wanyana vo ti sungulela va ti endlela eswihoxo va tlhela va ku va vona ku va nga lunghisisa ku yini va hetelela se va na vutivi byo byo byo byo byo tala hi mayelana na vurimi emigangeni yin'wanyani va yendla emihlangano va hlangana va dyondzisana hi hi timhaka ta vurimi ku then ku va na ti workshop na ti training ta vurimi then van'wani va bukhela tifonini ti video va tirhisa YouTube Facebook TikTok ku dyondza vurimi so vurimi a byi bohi xikolo.

Eka swibyariwa a ndzi ta byala swimilana leswi swi swi swi swi milaka nguva yin'wana na yin'wana eka swifuwo a a ndzi ta swi akela eyindlo leswaku swi sirheleleka.

Emimpfuno ya ku tirhisa maendlelo ya ndhavuko eka ku byala swibyariwa i i i i swi hi pfuna leswaku hi kota e e e e loko yi byarile like ku byala wa kota ku ehleketa leswaku lani ni le kaya wa na mi na na matitwelo ya wena hikuva e exilungwini a ku byaliwi .

Tindlela to phamela tihomu ku tiyisisa ku engetela ntiko hi ndlela leyinene leyi hanyekeke kahle hi nga tirhisa ti green silage pasture na supplement.

Hi hi xi hi ximumu ndzi nga byala eswimilana swo fana na matamatisi ti cucumber ti pepper mangoza swifaki hi mhaka ku swi lava e e temperature yo hisa na mati yo yenela leswaku swi kula hi ku titimeta dya ndzi nga byala e swipinachi ma carrots ti strawberry oats broccoli hi mhaka ku swimilana leswi xo swi lava e xi xi xi xi xixika swi nga kota ku khomelela ka xixika.

Farming and cultivation agricultural and research agricultural engineering futhi processing agricultural service agri business support services.

Ku fuwa tinguluve a swi olovi hikuva tinguluve ti lava rihanyo lerinene ti lava swakudya leswi swa kahle swa ku tala and then ti lava na ku ku ku pulaneliwa ti lava ni ndhawu yo basa.

Hi nkarhi wa dyandza vanhu va vuyeriwa hikuva endzhaku ka loko va omise swakudya hikuva va kota ku dya swakudya swa swa swa xixika hi nkarhi wa ximumu or swa ximumu hi nkarhi wa xixika ku fana na vo miroho miroho hi xixika a yi humi mara vanhu va kota ku va na yoho va a yi dya yi nga yi nga onhakangi hi ku yi va yi omisiwile na nyama loko munhu a nga ri na fridge wa kota ku yi omisa leswaku loko a lava ku yi dya yi va ya ha ri kahle yi nga bolanga swi pfuna leswaku swakudya swi nga boli.

Na mina nyama yo omisiwa a ndzi yi tsakeli hikuva a ndzi ndzi twa ingaku a ya ha fani na loko yi yi nga omisiwanga tinyama tin'wani ta ku tala ta ku omisiwa ti va ti tiyile me a ni yi rhandza nyama ya ku omisiwa.

Ku na swakudya swin'wanyana swo swi nga na rihanyo leswi nga kumekeki hi nkarhi wa xi wa xixika ku tlhela ku va na leswi nga kumekeki hi nkarhi wa ximumu so rihanyo ra vaaki ri va kahle hi ku va omisa a va a a a a swimilana va omisa leswaku va kota ku dya hi nkarhi lowu swi kalaka swi nga kumekiki hi ku rihanyo ra vona ri va kahle mara tin'wanyani ti ti ti ti ti swilo ti minerals ti va ti ti yehlile hi ku omisiwa ka swakudya.

Switirhisiwa swin'wana swa nkoka leswi tirhisiwaka eku tshoveleni ka swibyariwa ti hand pickers ti tractor swi pfuna vatirhi leswaku ntirho wa vona wu olova va nga karhali futhi va tlhela va hlayiseka.

A ndzi nga ta kota ku swi endla hikuva huku ndza chava ndzi ehleketa leswaku ya lumana kusukela ndzi va kona emisaveni a ndzi se tshama ndzi dlaya huku na chava a ndzi ta kombela munhu leswaku a ndzi endlela.

Eku cinca ka maxelo swi affect van'wamapurasi hikuva ku na swimilana leswi va swi byalaka va tiva swa ku a hi nkarhi wa mpfula loko ku na mpfula swa fa ku na leswi va swi byalaka va tiva swa ku a swi lavi dyambu loko ku hisa ngopfu swa fa.

U kuma allergy xa wena xa react u kuma infection and then u nga swi tshungula hi ku va u gqoka ti glove ti mask ku avoid ku nuhela kumbe skin irritation.

Va nga ma virisa before va ma phuza kumbe va ma faka Jiki leyitsongo ku dlaya switsotswana leswi nga la ndzeni then ya va ma virisa before va ma tirhisa.

Ndzi nga lavisisa ku cheka leswaku hi swihi swimilana leswi byariwaka hi xixika hi swihi swi byariwaka hi ximumu hi swihi swi nga kahle lembe hinkwaro hi swihi swi nga laveki mati na manyoro lamanene yo nonisa misava.

Eya van'wamapurasi va fanerile ku va va tatisa leswaku hi ku timbewu na to ti sungula ku durha na manyoro ma sungula ku durha na vona va fanerile va tatisa e mali va ta kota ku va na mbuyelo wa kahle.

Ndzi nga kombela leswaku va ndzi va ndzi nyika mali ya mfumo yo kota ku sungula bindzu ndzi tshembisa no thola va nharhu kumbe va mune ya vantshwa va la mugangeni evurimini bya mehe kumbe ndzi nga kombela leswaku va ndzi xavela embewu na manyoro ya misava va ndzi fakela phayiphi leyi tshamaka yi humesa mati ku cheleta swimilana swa mina.

Va nga va langutana na ku lumiwa hi switsotswani hikuva i navusiku a ku vonaki ku va ku nga ri na light ku va ku nga ri na ku vonakala kahle ka ku hi switsotswana leswi va ka swi ri kona emasin'wini na ku ka va nga voni swin'wana swa swilo leswi va faneleke va swi tshovela hikuva swa tumbela nsinya wa tlhuma.

Khumbeka ku khumbeka ku khumbeka eka vuhumelerisi bya swakudya ku engetela ka mbuyelo wa swibyariwa ku antswisiwa ka rihanyo ra misava ku hlayisa mati ku khumbeka eka minxavo tihakelo ta le henhla to sungula premium prices ku hungutiwa ka ntsengo wa switirhisiwa.

eka tindlela ta vurimi leti nga onhiki ntumbuluxo vuhumelerisi bya swakudya byi khumbeka hi ndlela leyiwa ku engeteleka ka mbuyelo wa swibyariwa ku antswisisa ka rihanyo ra misava ku hlayisa mati then minxavo yi khumbeka hi ndlela leyiwa tihakelo ta le hansi ta sungula premium prices ku hungutiwa ka ntsengo wa switirhisiwa.

Vurimi byi hoxa xandla eka nsirhelelo wa swakudya eAfrika-Dzonga hikuva byi tisa mintirho byi tatisa swimilana swakudya swa tala.

Ku va na maribye laha eAfrika-Dzonga swi hi kokela vapfhumba va matiko mambe hi ku swilo swo hlawuleka i swa ntumbuluko.

Vurimi lebyitsongo byi nga hlayisiwa hi ku va va seketela timakete ta laha kaya.

Swirhapa swa vaaki swi va pfuna hi tindlela leti landzelaka va fresh produce, aka vaaki tindhawu ta rihlaza.

leti nga ehenhla ka lwangu ti sungula ku duma emadorobeni hikwalaho ka swivangelo swohlayanyana ku tirhisa ndhawu aesthetic apeal mimbuyelo ya ntivombangu vuhumelerisi bya swakudya vuhungasi na ku pfuxeta nxavo wa nhundzu, ku tshamiseka, ku aka vaaki.

Ku ndlandlamuxiwa ka madoroba swi nga khumba van'wamapurasi lavatsongo na vaxavisi hi tindlela to hambana kuma misava van'wamapurasi lavatsongo va nga ha lahlekeriwa hi misava hikwalaho ka wa madoroba swi hungutaka vuswikoti bya vona byo humelelisa swakudya na ku khumba vutomi bya vona minkarhi ya makete ku ndlandlamuxa ka madoroba swi nga tumbuluxa swivandlanene leswintshwa swa makete eka lavatsongo na ku engetela ka mphikizano van'wapurasi lavatsongo na vaxavisi lava langutana na mphikizano lowu nga lowu engetelekeke ka eka vuhumelerisi lavakulu na vaxavisi ku cinca swilaveko swa vaxavi nhluvukiso wa switirhisiwa ku na ku lahlekeriwa hi minkarhi ya vurimi bya le madorobeni.

ndzi nga hlohlotela vanhu ku joyina ntanga wa vaakatiko hi ku hi ku kombisa mimpfuno then ndzi na hi ndlela ya ku ni ku kandziyisisa ku nghenelela ka vaaki ku nyika mintirho leyi cincacincaka ku nyika switirhisiwa na nseketelo ku tumbuluxa ku titwa ka vun'winyi ku hlela swiendlakalo na migingiriko ku kombisa switori swa ku humelela na ku endla leswaku swi tsakisa.

Ku tshama epurasini swa olova i va ekusuhana na ntirho ku phakeriwa e tiyindlu ku titwa ka vaaki vuhlayiseki ku ku pfuxetiwa ka ka vutleketli ku ringana ka ntirho na vutomi byo antswa.

Tirhisa tindlela ta ntumbuluko to lawula switsotswana ku antswisa rihanyo ra misava tirhisa vulawuri bya switsotswana lebyi hlanganisiweke hlawula tinxaka ta swibyariwa leswi tiyeke languta swibyariwa swa wena nkarhi na nkarhi.

Swi hi pfuna hi ku kuma swibyariwa swo tsakama ku hungutiwa ka swibalo swa grocery ku engeteleriwa ka nsirhelelo wa swa swakudya ku hlayisa swihumelerisiwa leswi tlulaka mpimo ku hlayisa mali nkarhi wo leha.

Khale ku senga tihomu a ku ri mukhuva wa ndhavuko lowu a wu katsa ntirho wa mavoko na switirhisiwa swo olova, homu a yi ta yisiwa eka ndhawu leyi vekiweke yo senga hakanyingi ku va xivalo lexitsongo kumbe xivala muxavisi wa masi a va a hlamba mavoko ni mavele ya homu leswaku va hlayisa ku basa muendli wa masi a tshama ehenhla ka xitulu kutani a yima tlhelo ka homu a khome bakiti ra nsimbhi kumbe ra mapulanga ehansi ka mavele a va a khoma mavele hi vukheta ivi va ma tsindziyela hi ndlela ya cincacincano wa tindzimi va tshunxa masi ma nghena ebaketini.

Ku tshovela huku swi katsa ku susa tinsiva emirini wa xinyenyani ku ku tala ku yisiwa eka mati yo hisa ku ringana thirty seconds yo ku ya eka one minute ku ya ku va yi olovisa tinsiva endzhako hisa huku yi susiwa ematini kutani tinsiva ta yona ti humesiwa hi mavoko kumbe hi ku tirhisa muchini wo tshovela tinsiva ti nga susiwa hi tindlela to hambanahambana ku katsa na ku tirhisa muchini wa tshovela kumbe xitirhisiwa xo tshovela hi voko endzhaku ka loko vunyingi bya tinsiva byi susile ti-pin feathers tihi na tihi leti nga sala hi ntolovelo ti susiwa hi mavoko kumbe hi ku tirhisa .

Ku basa vuhlayiseki bya bya swakudya quality ya nyama na ku lulamisa.

Hlohlotela ku kula ku kula na ku kula ka matluka.

Ku onhiwa ka misava soil soil oxidivation-i ku hela ka misava ku nga ringana na switsongwatsongwana ku hunguteka ka xivumbeko xa misava.

Anton Anton i n'wamapurasi wa xitukulwana xa vunharhu kusuka eka ndhawu ya ndhuma ya Afrika-Dzonga leyi humelerisaka wayeni Stellenbosch. Hi ku tsakela vumaki bya madiriva na vumaki bya wayeni Anton u hundzile purasi ra ndyangu wa yena ku va ndhawu ya wayeni leyi humeleleke. Mulungu na mapurasi i purasi ra two hundred wa tikatara leti kumekaka eka ndhawu yo saseka ra Stellenbosch thayere yo hlawuleka ya purasi leri xikan'we na na maxelo swi endla leswaku yi va kahle swinene eka ku byala tinxaka to hambanahambana ta madiriva ku katsa na na .

Ndzi nga byala mihandzu ya ti-oranges, ti-lemon, limes, mandarins na grapes fruits swi kula kahle eka maxelo ya le Limpopo. Mihandzu ya tropical mabanana, ti-pineapple, watermelon, papaya, sikiwi, dragon fruit na passion fruit swi kula kahle eka ndhawu liya. Maapula, avocado, mango na ti-litches i mihandzu wo nandziha lowu nga byariwaka eka ndhawu liya kutani eka matsavu ndzi nga byala matamatisi matamatisi ya rhoma na tinxaka tin'wani ti nga byariwa eka maxelo ya Limpopo a ta rihlaza to tshuka ta orange na to tshuka ti nga byariwa sweet melons, ti-mushrooms chillies yi nga byariwa eka ndhawu liya naswona yi chela swipayisisi eka swakudya swo hambanahambana.

A hi languteni muxaka wa matamatisi ya na muxaka lowu wu tsakeriwa ngopfu hikwalaho ka xivumbeko xa vona xa starch leswi endlaka leswaku wu va lowunene eka ku bhaka ku gayela na ku . U tekeriwa enhlokweni loko u byala timbatata ta climate misava ku vonakala ka dyambu ku cheleta ku lawula switsongwatsongwana na mavabyi ku hlayisa tihlo eka switsotswana swo fana na na mavabyi yo fana na tirhisa swilawula swa organic kumbe tikhemikhali tanihileswi lavekaka.

Okay ku hlengeleta mati ya tihomu ta wena ta nyama languta tindlela leti landzelaka ku hlengeleta mati ya mpfula tirhisa endlelo ro hlengeleta mati ya mpfula ku hlengeleta na ku hlayisa mati ya mpfula eka tihomu ta wena mativa kumbe mativa tirhisa swihlovo swa mati swa ntumbuluko ku fana na swidziva kumbe mati eka ndhawu ya wena swihlovo kumbe ti-boreholes borha xihlovo kumbe borehole ku fikelela mati ya le hansi ka misava maendlelo yo hlayisa mati lunghisa ku ku vupfa tisisimeto to cheleta leti tirhaka kahle ku hlayisa na mati.

Va fanekele va lava vutumbelo byo lebyi faneleke.

Ku sivela ku hangalaka ka mavabyi epurasi ku sivela ku hangalaka ka mavabyi lebyi tlulelaka epurasini ra mina ndzi nga languta magoza lama landzelaka ku hambanisa swifuwo leswi khumbekaka ndzi tirhisa magoza ya biosecurity ndzi tirhisa vuhlayiseki lebyinene nkarhi na nkarhi basisa ndzi basisa ndzi dlaya na switsotswana eka swivala swa swifuwo ndzi languta rihanyo ra swiharhi ntlhavelo then ku endla leswaku mavabyi lama ma nga ha vuyi a ndzi ta hlayisa maendlelo ya kahle ya vuhlayiseki. Ndzi tirhisa magoza ya biosecurity ya nkarhi wo leha ndzi langutisa rihanyo ra swiharhi ndzi anakanya hi minongonoko ya ntlhavelo ndzi kambisisa na ku pfuxeta maendlelo ya vulawuri bya ma bya mapurasi.

Va fanekele ku basisa ka mavele na mavele ya homu loko u nga se senga u tiyisisa leswaku mavele na mavele ya homu swi basisiwile kahle na ku dlaya switsongwatsongwana ku sivela ku thyakisa hi ti-bacteria and then i hlantswa switirhisiwa swo senga i tiyisisa leswaku switirhisiwa hinkwaswo swo senga swi basisiwile kahle naswona swi sterilised ku sivela ku hangalaka ka ti-bacteria.

Ku senga xiharhi hi ntolovelo homu kumbe mbuti swi katsa ku humesa ma masi eka mavele hi lowu nkatsakanyo wo angarhela wa endlela ku lunghisela xifuwo xi tala ku basisiwa na ku lulamisela ku senga leswaku xi nga thyakisi. Ku senga endlela ro senga ri nga endliwa hi mavoko kumbe hi michini hi ku tirhisa muchini wo senga muendli wa masi u tsindziyela kutani ma ma mavele vukheta leswaku a humesa masi ku hlayisiwa kutani masi lawa ya hlengeletiwa kutani ya hlayisiwa eka ndhawu leyi tengeke leyi nga efurijini ku hlayisa quality ya wona.

Hikuva ku hluva huku swi teka nkarhi wa mina mati ya mina gezi ra mina so mali leyi ndzi yi tatisaka ehenhla i ya ku hakela nkarhi wa mina mati ya mina na gezi ra mina.

Ka mbewu ndzi languta vuxaka byo quality ya ku mila ka mbewu. Ni tiyisisa leswaku mbewu yi mila kahle ni ku kala kahle ni ku kula kahle ni cheka leswaku mbewu yi kahle ina yi nga ri na a yi na swikombiso swo mavabyi ndzi ndzi cheka leswaku mbewu u yi mila hi xihatla xo faneleka.

Ku cincacinca ka swikwati i maendlelo lama tivekaka eka vurimi laha swikhwati ku cincacincana ku kota vuxaka bya nsimu swivangelo swa ku cincacincana ka swikhwati swi katsa ku antswisa vuxaka bya nsimu ku cincacinca ka swikhwati swi pfuneta ku antswisa vuxaka bya nsimu hi ku hunguta ku tirhisa ka swilaveko swo fana ku cincacinca ka swikhwati swi pfuneta ku hunguta mu mavabyi na tinhlangu hi ku baleka swikhwati leswi swi nga kona ku cincacincana swikhwati swi pfuneta ku antswisa ku mila ka swikhwati hi ku tiyisisa leswaku nsimu na vuxaka byo faneleke.